Ntle le puo e ke hotseng ka yona puo e nngwe e ke kgonang ho iutlwa ke ya seZulu. Mme sona ke se utlwa feela. Ha ke tsebe ho se ngola, mme ka hoo, nka se re ke se tseba ka botlalo.

Nka rarolla seemo sena ka ho fa motho e mong le e mong matla a hore ena a ikgethele moo a batlang ho ahlolelwa teng, e be kgetho ya hae.

Mmino ona wa kwaito le piano ke mmino o tshwanang haholo ho batho bao mamelang. O thabisa motho a o mametseng ka tshwano, mme ka hoo, nna ke ithatela mmino wa piano. Hobane ke ona e ke utlwang o natha ha monate kelellong, mme o phodisa kelello ya ka ha monate ha ko mametse.

Bonnete ke hore thuto re nka ho baholo ba rona ekaba ya meetlo kapa ya setso. Ka hoo, ke bolela hore tsebo yohle e ke e batlang ka meetlo ya Sesotho. Ke netefatsa ho tswa ho baholo ba ka ba phetseng pele ke fihla lefatsheng.

Kannete nna tjhe, ha ke bone ho le molemo ho tiisa le ho aha lenyalo. Seo re ka se etsang ke motho, ho itjwetsa hore tjhe, nna ke a dula lenyalong kapa ka tiselletsa. Ha hona motho a ka jwetswang hore a etseng. Mme ka seo ke nahana hore motho e mong le e mong a jwetswang taba di kena ka tsebeng ena, di tswe ka tsebeng nyane. Motho e mong le e mong ke ho itjwetsa hore nna kannete ke a dula kapa ke a tsamaya.

Mefuteng ya dijo ya setso ke tseba dikgobe, mabele le dipabi. Mme ha e le nna ke ithatela dikgobe hoba ke tsona tse nnatefelang.

Molemo wa ho ruha diphoofolo ke ho thusa dihwai tsa masimo ka manyolo. Mme hape phoofolo tsena di thusa ho re ha re etsa meketjana, re se tshenyehelwe haholo ke tjhelete ya ho reka diphoofolo. Nna ke rata ho ja phoofolo e hlajuweng hae, hobane ke yona e menate mme hape ha ena dipeyiti tse ngata tse hlajuweng.

Ke motho ya ratang dikeletso haholo, mpa dikeletso tse ke di tholang baholong. Ke dikeletso tse ngata haholo. Ke nka tse ke bonang feela hore di ka nsebeletsa, mme tse ding ke di behela matsatsi a a tlang.

Ngwanaka Thato wa nyala wena motswalle wa ka Lerato ke o jwetse. Mme ka tsatsi leo ke nahana ho mo phehela kgoho e ntse e le sekolokoto. Ke tshele letswai, ke tshele aromat-e mme ke tshele knorox. Ha e re ya bela be ke e ntsha ka metsing ke e kenya ka motjhesong wa oven. Ha ntse e tjhesa jwalo, ke kenyetse ditapole le tamati, mme ke kgolwa hore e tla rothisa mathe ha e jewa tsatsing leo.

Tumelo tsa rona re le batho di fapane, ke ka hoo re tlo fumanang hore re na le dikereke tse ngata. Hape, baruti ba bangata ba etsa kereke hore ba thole tjhelete. Hobane mesebetsi e le siyo.

Bohlokwa ba ho etsetsa ngwana moetlo lapeng ha hlaha ke ho mo amohela, mme hape ke ho mo kenya lelokong la rona.

Morena wa motse eo ke dulang ho ona, ke ntate Matha Dira. Mme tjhe, ha ke so mo bone ka mahlo. Morena wa pele wa Basotho ke Moshweshwe one.

Bongata ba batho bo hloka thahasello ya ho tseba, mme ke ka hoo o ka se boneng ba tsamaya ho tseba ditaba. Mme le ho tseba ditsi tsona tsena ho bona ba ya mo feela ha ba batla thuso e seng ho ya tseba.

Ho ya ka setso sa rona, monna ke hlooho ya lelapa, qeto efe kapa efeng e nkuwang ka lelapeng, ekaba ya tsa ditjhelete, kapa ekaba ya tsa dijo tse jewang ka tlung. Tsohle kaofela qeto e nkuwa ke ntate, mme ntate o tlamehile hore a nne a nke maikarabelo a hae, a hlokomela lelapa la hae. Ho sa tsoteletsehe hore mosadi wa sebetsa kapa ha a sebetse.

Bophelo bo jwalo ha ke bo rate, mme nka se kgone ho phela ditoropong. Hobane ha o no kgona ho thola ho phodisa kelello, ho dula ho na le marata. Ho uwa hodimo le tlase. Ha o kgone ho inahana mme motho o ithole. Nna ke le motho ka mong. Ke rata moo ho nang le bokgutsho mo ho senang moferefere.